Ha mokganni e mong a fihla, a nka sebaka seo, ne ke se shebile, ebile ke mo fihletse ho sona pele, a se nka ebile a paka ho sona. Ke tla leka le ho kwata haka, hore ke mo hlalosetse, hore ke nna ya fihlileng pele sebakeng sena, ebile ke se bone pele. Le hojaneng yena, a ile ka akgela pele ho nna, ketla leka ho mo shebisa, re shebisane, ntle le ho lwana, ka dipuo fela, re tla shebisana.

Ho ahwa, ha diporo tsa diterene, ho ka thusa ditoropong. Toropong yaka, ha seka sa ahwa seporo sa terene, nka sebedisa terene, ho ya sekolong e le hona ho hafola ditjeho, tsa transporoto.

Le nna, ke e mong, wa bakganni ba neng ba ipelahetsa, ka tjhelete e ngata, e lefwang letsatsi le letsatsi. Ho e-toll.

Melemo e ka tliswang, ke difofane, kapa ho palangwa ha difofane, kapo hoba le boemafofane, di bakeng tse re phelang ho tsona, ke hore di fofane di potlaka, ho feta makoloi. Ka difofane, o kgona ho fihla lebakeng ka nako, o kgona ho boloka nako e ngata haholo, ho fapana le ha ono ka sebedisa mohlomong, bese kapo tekesi, hoya lebakeng leo oyang ho lona. Dintho tse ka tliswang ke difofane, tjhee ha di ngata ha kalo, empa tse ding tsa tsona, ke bo mafu a siyo mona naheng ya rona, a ka tlang le batho, ho tswa dinaheng tse ka ntle, ka difofane.

Ka pono yaka, se ka etsuwang se betere, di beseng tse tse nkang maeto a matelele, ke hore, hobe le bakganni ba babedi, hore batle ba tsebe ho phomotsana, ha mokganni, emong a se a kgathetse, e mong a mo ephole. Hore batle bebe le babe le leeto le bolokehileng.

Ho ya ka nna, ditekesi di lokela ho laolwa, ke mapolesa le balaola sephethephethe. Ditekesi, di tsela, le bapalami, di e lokelwa, ho ba tlasa tsamaiso, ya balaola sephethephethe, le mapolesa. Ho ka thibela dintwa, le di polayano, tse etsahalang, ka hare ho industery ya ditekesi.

Di e-toll, di lokela hore di be teng, di ka thusa haholo, ho lekola makoloi a nang, le tokelo ya hore a be tseleng, le ho ka lekola hore na, ke makoloi a makae, a ntseng a le tseleng. Ditjhelete tseo, tse patalwang e-toll, ha di ya lokela hore, e be tse hodimo hakalo, e lokela hore e be ditjeho, tse utlwahalang, ebile tse kgemang, le maemo a moruo wa naha.

Mona Afrika Borwa, ke rata Cape Town International Airport, ke bona boemafofane, boo ke bo ratang, ebile ke bona hore bo tswela pele. Ke bo rata haholo holo, ha e le bosiu, ehlile ke bona mabone, le botle ba motse Kapa.

Re kile ra nka leeto le monate haholo, la bese, re tsamaya ka lelapa, leeto la rona le bile monate haholo, hone hole monate. Tseleng mona re ne re tsamaya ha monate, re ne re tshwarehile ha monate haholo, ka beseng, hobane ba palami, re ne re hlomphana ka beseng, ho sena badudisitseng, ba bang ha bohloko. Mme ebile leeto le monate haholo, le mokgwa eno re tshwere ka ona ka beseng, ha hona ditletlebo ho hang, ho bile monate, re ne re arolelana le mefao.

Ke hopola, ka letsatsi le leng, ke ilo batla sekolo, ke le renkeng ya ditekesi, moo teng ke ileng ka kopa thuso, ho molaodi wa moleng. O ile a nthusa ka bokgabane bo boholo, le boqhetseke, ka hlompho le boikokobetso, o ne a na le nako, o ile a nka nako ya hae yohle, ho ka n nthusa hoya moo, ke batlang tekesi ya teng.